Ke ne ke fofela, kwa, Aforika Borwa ka lekgetlho la ntlha ke ne ke tshogile fela mme ke ne ke itumetse go bona lefelo le le ntjha.

Toro ya me ke go pagama sefofane gonne ke batla go bona mafelo a mantle le go ithuta ka ditso tse di farologaneng, ga ke tshabe go pagama ke a itse gore go se kotsi fa o tsaya tshireletso sentle, ba bangwe ba tshaba gonne ba na le maikutlo a gore ba wa kgotsa ba tla mme ke dumela gore go go botlhokwa go itshwarela ka pelo e ntsi.

Itlhophele sefofane, reka tekete, tokafatsa dipampiri, fela pele ka nako, tsena mo boemelong jwa sefofane fofela. Fa o goroga kwa Nigeria, tsena mo boemelong jwa sefofane, ba botsa dipampiri tsa gago bontsha dipampiri passport o di isa go itlhatlhoba ga ditlhare, tsamaya le ditlhopha tsa gago, tsamaya kwa ntle go boemelong jwa sefofane.

Dilo tse ke di ratang ka dibese di thusa batho go tsamaya ka bonolo ebile ka theko e e kwa tlase di fokotsa sekgetho tsa dikoloi tse di le dintsi mo tseleng go dira gore mmogo lengwa mo toropong o nne o le phepa go gaisa pele. Dilo tse ke sa di rateng ka dibese, dibese di ka nna di fetoga di tlhaela ka nako kgotsa di feta ka bonako, ka dinako tse dingwe dibese di na le go nna di tletse thata, mme go nna thata go tsamaya ka one, dintlha tsa botsamaisi kgotsa tlhokomelelo ya dibese di ka nna tse di sa feleleng tse di dirang gore ditsamaye ka thata.

Go sa tlwaelega thekenoloji go tlhokega ga didiriswa tse di tshwanelwang, ditlhokego tsa tshireletso, ditlhokego tsa thekenoloji ya go tshela, ditlhokego tsa tiroso marang marang kgotsa tshedimosetso e e tshwanelang, ditlhokego tsa bo tswetswere mo ditlhokego tsa go reka le go amogela karata.

Go nna le botswerere mo go tsheleng maemo a tsela, go nna le bopelokgale le go iketletsa maemo a a farologaneng, go nna le tebogo le go dirisa melawana ya tsela ka fa pele, ba dira gore baeti ba ikutlwe ba bolokegile le ba itumela, ba thusa go dira gore tshepiso ya nako e nne ya tshwanelo, ba thusa go thibela dikotsi le mathata a tseleng, ba direla ba bangwe ka bopelotelele le boikanyego.

Go na le diporojeke tsa go emisa mo go sa letlelweng, go oketsega ga dikotsi tsa tsela ke gonne dikoloi di nna tse di sa tsamaisiwang sentle, go tlhagelela ga maemo a a sa itumedisang mo phuthegong ya batho ka gonne go nna le kgoreletsi. Ba ka latela go fitlha kwa tirong ka ntlha ya go se nne le dibese tse di tlhamaletseng, ba ka nna le mathata a go ya tirong kgotsa go boela kwa gae, go ka dira gore ba nne mo maemong a a sa itumediseng ka gonne ga ba kgone go ya tirong ka nako. Go ka nna le kgatlhego le kgatelelo mo go bone ka gonne ba tlhoka dithuso tsa dipalangwa.

Go thusa batho go fitlha kwa beileng ba ya ka nako, go thibela kgatelelo mo tseleng le mo ditoropong, go boloka tsamaiso e e tsamaelanang sentle le go fokotsa dikotsi. Botsa kgweetsi lebaka la go ema, batla tsela e nngwe kgotsa bese e nngwe fa go kgonega e kopanye le kgwebo ya dipalangwa kgotsa o dire kalafi, e tshware ka bopelo telele fa go nna le kgoreletsi.

Ee, ke kile ke ile ka siwa ke bese ka gonne e ne e le lateletse go tla mme ke fitlha kwa setlhopheng sa bese morago ga gore e tsamaye.

Ee, go kile ga nna le ditshupetso tsa dibese mo tikologong ya me maitemogelo a me a ne a le mantsi, go na le bogolo jwa batho tshimologo ya go thibela tshwenyo ya go kgoreletsa batho, mme go ne go le bonolo go tsamaya. Bapagami dibese ba amega thata fa go na le ditshupetso ka gonne ba ka kry-a dipalangwa tsa go ya dibakeng tse di farologaneng ka bonya le ka polokego.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe ka gonne ditsela tse dingwe ga di na di tsamaelega kgotsa di na le maemo a mabe a tsela, gape palo ya batho mo metseng eo e ka nnang nnye gore ga go kgonege go tsenya le go tshela bese mo lefatsheng leo, go ebile gape le di policy tsa bodiredi le tsa tshireletso tse di thibelang dibese go tsamaya kwa ditseleng tse di sa amogelwang.

koketsego ya ditlhotlhwa ya dibese ka ngwaga le ngwaga e ka tokafatsa tirelo ka gore e kgotheletsa beng ba dibese go ntsha dibese tse di molemo le go tokafatsa ditirelo tsa bona, e ka oketsa dipalangwa le go fokotsa ditlhoko tsa batho ka go bafa dibese tse di tseneletseng ka jalo go thusa moruo le botshelo jwa batho mo metseng.